Go sekasekiwa gore o na le mengwaga e le me kae, mme ebile gape, matlole a wa tshwereng o tshwere matlole a bokae, mme ebile gape gore, a o tla kgona go amogela se banka e o se tlileng go go charger yone fa nako e ntse e tsamaya.

O tshwanetse o bone gore banka eo e tlile go charger-a madi a le makae, ka gonne, go le gantsi di a farologana, mme ebile, o bone gore, o tlile go kgona go se patela yang sekoloto seo, banka e tlile go goga matlole a makae kgwedi le kgwedi, mme gape o itse gore o tshwanetse o bone gore a banka eo, e na le dilo tse e le goreng di ka go netefalela fa o ya ko go yone.

Ee, di ama kopo ya gore o nne le karata ya sekoloto, mme ka gore, ga histori ya gago e le maswe o sa itse go patela sekoloto, ga ke nagane gore ba ka go neela yone karata ya sekoloto, mme ga o na le sekoloto histori e re dikoloto tsa gago e ne o di patela ka botlalo, ke bona gore le banka e tlile go neela karata ya sekoloto mme baitumele thata ka gonne, o kgona go patela sekoloto sa gago, go tokafatsa di-chances tsa gago, ke go patela sekoloto tsa kgale thata, mme ebile o patele ka nako.

O seke wa dira kopo ya karata ya gago ya sekoloto kgapetsa-kgapetsa, mme e be di le malwanyana, nnya e tlampe e nne e esi fela, ga o kopa karata ya sekoloto, mme gape o netefatse gore sengwe le sengwe se o se tsentseng mo form-ong se maleba, mme ebile ga wa dira phoso epe, gape o tshwanetse o netefatse gore sekoloto sa gago sa histori, o se patetse, mme o kgona go patela sekoloto sa gago, ka botlalo.

O tshwanetse o itse gore ga o tsaya sekoloto ba tlile go oketsa ka madi a bokae gore, o kgona go patela sekoloto sotlhe, mme gape o tshwanetse o itse gore fa o ka diega go patela kgwedi le kgwedi ba tlile go oketsa ka madi a bokae, mme gape o tshwanetse o itse gore o sekoloto sa gago se o tlile go se patelela daar, mme ebile gape, o tlile go tsaya sekoloto go fitlhelela mo mading a makae, o se ka iphitlhela e le gore, o tshotse sekoloto se se ntsi thata, se se fetang se o ka be o se tshotse pele.

Ee, ke bona gore, go tlile go thusa thata gore, o nne le kitso ka gore o tlile go kgona go patela sekolo sa gago, mme ebile gape seo se tlile go o thusa gore o kgone, go tsaya ditshwetso tse di maleba, ga o ya ko pele, mme le matlole a gago, o tlile go kgona go a boloka, mme le sekoloto ga o se patela o kgona go se patela sentle, go se ka nna le di kgopakgodisano.

E tshwanetse gore e bone gore, a ya itse gore motho o a mogela bokae, mme ebile gore a motho a wa bereka, ga bereka yana, e nne gore ke mmereko wa gagwe wa letsatsi le letsatsi, o bereka go fitlhelela ngwaga e le masome a mararo go ya, a ya go ikhutsa, mme ebile gape, le gore dikoloto tse e kileng di tsa, kwa historing ya gagwe a o kgone go di patela tsotlhe.

Tse di molemo ke gore, o bona matlole jaanong ka one motsotsong o, mme gape ke gore, ga o patelesege go patela kgwedi le kgwedi, o kgona go patela nako e nngwe le nngwe yo o batlang ka yone, mme tse di borai ke gore, sekoloto sa go sa oketsega sena se ntseng nkare thaba, mme ebile gape, o kgona go iphitlhela e le gore o dirise matlole a mantsi, mme a ne o nne o semane mo maikaelelong a go a berekisa.

Go nale di-interest fees tse e leng goreng tsone di mabapi le sekoloto se se tshotseng, le di-monthly chargers tse e leng goreng tsone o tshwanetse o di patale kgwedi le kgwedi, tsone di ka tilwa ka gore o ka baya go matlole ko thoko, a e leng goreng o tlabo o setse o a bolokile go patela sekoloto, mme gape o ka buisana le banka gore o ka patela jang.